Tjhelete eo e ke e fumanang ho tswa ho IIF, ha o kgone ho e ha e kgone tholahala kgwedi le kgwedi ke tjhelete ya kgwedi e le ngwe feela. Hoo ke bonang hore e ke se kgone ho lekana ditlhoko tseo ke di hlokang tsa kgwedi le kgwedi.

Metswalle ke bona di-stokvel tse ngata tse se di etsuwa hangata e le tsa dijo le majwala. Jwale ho ka ba jwang ha re ka etsang stockvele seo reng ha selemo se fela re kgona ho thola moputso wa rona motho ka mong?

Le nna ke la ka ithola ke wetse lerabeng la mashonisa, mo teng ke ileng ka kadima tjhelete e kalo ka lekgolo la diranta. Mo e ne kentse tswala e kalo ka mashome a mahlano a persente. Lebaka e ne le hore ne ke hloka tjhelete e potlakileng ho ya ho reka diaparo tseo tse ne ke di hloka.

Motswalle ka ha o so thotse tjhelete ya ntate wa hao eo e tswang di-mine-eng. Kea tseba ke tjhelete e ngata eo e bileng hore le wena e ka nna ya ho hlola. Jwale ke ho eletsa hore tjhelete eo o ka kgona wa e kenya di-company-ng tse ngata-ngata moo teng o ka e bolokang hore nako e tlang o kgone hore o na la tswala.

Di-stokvel tse ngata haholoholo metseng e re phelang ho yona. Ba ja batho ditjhelete tsa bona, ba tshepisa batho dintho tse sa phethahaleng kapa hona ho baleya ka ditjhelete tsa batho.

Nka o eletsa ka hore tjhelete o ka kgona ho e boloka dibankeng tse fapaneng tsa mona Afrika Borwa. Jwalo ka bo Capitec le di-Netbank tseo tse o kgonang ho boloka tjhelete di o kenyetse bonyane-nyane kgwedi le kgwedi, ka hoo ka selemo o ka kgona ho bona tjhelete ya hao kapa mokotla wa hao o na le tjhelete e ngata.

Ao ke ne ke kwala account ya ka ya polokeho, ke nkile nako e telele ke nahanisa nako e kabang selemo kapa ho isa dilemong tse pedi. Ke ne ke utlwile bohloko haholo ha ke fihla qetong eo ya hore ke e kwale, qeto ena ke e nkile ke le mong ao.

Ke utlwile bohloko haholo ha ke bona ba e kenya di-ATM tsa dibanka tse ding haufinyana le moo ke dulang. Hobane ya ka ha ba e kenya. Ka hoo, ke tlo tlameha hore ke palame nako le nako, ha ke ya toropong, ke lo ntsha tjhelete.

Sena se bakwa ke hore di-company tsena tse dumellang batho ho kadimana ka tjhelete, di thabela ha batho ba ntse ba kena dikolotong hore ba kgone ho patala. Le bona ba nna ba kgone ho thola tjhelete eo e ba e hlokang kgwedi le kgwedi.

Motswalle dintlha tsa ka tsa mekitlana di maemong a matle hore nka etsa kopo ya tjhelete. Ho hlokeha bukana ya ka ya boitsebiso le account number ya ka ya bankeng, hore nka etsa kopo ya tjhelete.

Motho wa ka tjhelete o n-send-etseng yona ka cashsend, shop-ong e tswang ho yona ba re pin ha e sebetse. Ke kopa oe check-e o kgutlele ho nna.

O hloka phone ya hao le data, ha o qeta ho bula phone ya hao. O kena bankeng ya hao ya banka efeng kapa efe eo o nang le yona o hlokang thusa ho yona. Ha o kena bankeng eo o ye moo ho ngotsweng di-savings ke teng moo o tla kgonang ho bula account ya hao ya di-saving teng, ka hare ho banking App eo ya hao.

Tjhelete eo motho e patalang kgwedi le kgwedi ho di-insurance, ke tjhelete e nyane, ka hoo ha motho o etsa kopo ya di-insurance o thola tjhelete e ngata. Jwale Ke bonnete ba hore insurance kannete ya patala.

Mme ha wa tlameha ho etsa phoso e jwalo ka ho fana ka pin ya hao ya bankeng ho mang kapa mang eo a e kopang ho wena. Le ha ka ba o etsetsa molaetsa ka founu a kopa Pin ya hao ya bankeng. Ha wa tlameha ho fa mang le mang pin ya hao ya bankeng hobane, ha ka fa ka fana ka yona. E tlo etsa bobebe ba hore motho eo a kgone ho kena bankeng ya hao a nke tjhelete ya hao kaofela.

Basebetsi mmoho le nna ho ka ba jwang ha re ka bula stock-fela? Hona sa ho boloka tjhelete kgwedi le kgwedi ha re kgola hore ha selemo se fela re iphumane hore re na le tjhelete, e ntshale ntse re e boloka ho tloha selemo santsane se qala. Hobane ke bona hona mahareng a selemo tje re sokola haholo hobaneng ha selemo se fela re hloka ditlhoko tse ngata, le ho support-a malapa a rona re se na tjhelete e lekaneng.

Motho ha ba mo hanetse ho ngodisa karata ya sekoloto, empa ba mo hanetse hore a thole tjhelete. Ke hobaneng ha so ka etsa sekoloto, le hore account ya hae e soka, e kenya tjhelete e lekaneng hore ba ka mo dumella a nke sekoloto.